Ke ke fihle moo direnkeng moo e le hore ke batla ho palama senamela se yang Aliwal North, jwale ke ile ka kopa thuso ho batho bao ba thusang batho, ba laolang hore tekesi e ke palamang e yang Sterke ba le ba ntjwentsha yona hore ke yane ke dula ka hare ho yona ebile ke palame ka hare ho yona. Le hore ba ile ba ntjwetsa ba nhlalosetsa hore ha ke fihla hona moo Aliwal North, ke tla theowa ha ke qeta ho theowa ke botse ba bang balaodi ba tla ntjwetsa hore moo mo ke yang teng tekesi e ke tlamehang ho e palama ke efeng, ebile ke la nna ka fihla hantle ha ke ya ka ka lahleha ho hang.

Tse etsang hore diporo tsa terene di senyehe ke ntho ya hore, nako le nako akere le tsona di hloka hore di sebetsiwe, di shebuwe hore ntse di le hantle terene e ka tsamaya hantle moo ha ona ntho e leng hore e ka hlaha. Jwale ntho e bakang ke hore batho, ha ba sa di sheba niks ho hang hore se di lokile hore na terene e ka tsamaya hodima tsona, ba ke ba se kenya fela e be ba se tlohele nako e telele e telele e ka ba le dilemo lemo, empa fela ho sena batho ba tlo shebang hore atjhe se lokile na.

Ntho e tlameha re etse ke ya hore, tlameha re shebe pele hore sefofane tse yang America ke se feng, se tsamaya nako mang, hodima moo le rona re batla ho tsamaya nako mang, hore re batla ho fihla le neng hona moo America. Nthwe re la etsa re la nna ra ya moo airport-o mo difofane di tsamaelang teng re botse hore, eya re batla ho ya America, sefofane se America ke se feng, se tlo tsamaya neng ebile rona re batla ho fihla ka letsatsi le itseng. Re ke re reke le tsona ditikete tsa sona sefofane seo, ra ke reke le di-passport, ra etsa le di-passport-o, mme be re etse le ditekete tse leng hore re tla kgutla ka tsona ka letsatsi leo re batlang ho kgutla ka tsona hore re se ke ra hlaelwa ke mathata.

Ke tla mo eletsa yona ke ya hore, a reke ditekesi tse leng hore di fapane le tsa batho ba bang, tseo eleng hore tsona di maemong a hodimonyana, ebile a ke a shebe hore ditekesi tse tsamayang maeto a matelele ke tse feng, ebile ke tse jwang a ba qeta yena a ba reka tse hodimo dimonyana ho feta tsona tseo tse teng. Ho qeta moo ha ke ya batle bakganni bao e leng hore ba lokile ebile ba e tseba yona tsela yona yona eo, a ikopantshe le batho bao e le hore ba mokgatlong wa tsona ditekesi ba tla mo jwentsha ntho e ngwe le e ngwe e lore wa e hloka hore re ifumana le yena a owner ditekesi moo, a le mokgahlong wa ona wa ditekesi.